Nka se dumele ho reka meriana ya ka e ke fuweng ke mmuso. Ebile nka se thabele ho etsa ho hang. Nka se thabele ho nka ho hang nka ya for mo report-a ho e meng ya basebetsi mmoho hore mosebetsi wa lona o etsang kapo ho mo isa sepoleseng hanghang.

Hape nna ke la iphumana ke le tletlebong ya hore mokudi o na kula haholo sepetlele sa kgone ho ho romela ambulance ka nako sena se ile sa ama mokudi haholo moo eleng horeng le bophelo ba hae bo la ameha. Sena se utlwisa bohloko haholo.

Ho kgohlela ke hona ho bontsha hore diketsahalo tsa Covid di teng bophelong ba hao. Iphumana ho kgohlela kapa hona o iphumana o fufulelwa kapa o iphumane o na le sedidi. Sena se ka nfa di-symptoms tse bontshang tshwaetso.

Eya, ho ya ka nna.

Bana ba imang ba le banyane dilemong ba iphumana e se le bona batswadi ba tlisetsang malapa a bona dintho tse sa hlokahaleng mona se bontsha ho nka diketso tse seng hantle.

Eya, sena se ka tlisa morethetho kapo ho bontsha matla a hao hore bophelo ba hao ho ntso ntlafatseha kapa hona ho ba maemong a matle sena se ka tlise ya bophelo ba hao bo dule bo le tekano e hantle.

Ka pono ya ka ke nahana hore dipetlele di ka sebedisa ditleliniki tse nyane tse ka kgonang hore di thuse ka mahloko ana a manyane kapa hona ho fana ka di-treatment mafapheng a mang ho fokotsa kgahlamelo ya batho nqeng e one.

Nka mo kgothaletsa hore a ye a lo ihlahloba kapa re ye moo re le babedi ho ya ho ihlahloba. Sena se ka tlisa mohopolo o le mong hore na re thuseha jwang re phele bophelo bo botle. Sena se ka tlisa tlhokomelo e ntle haholo.

Mananeo ana a dikolong ho fepa bana. Re ka qala pele ra ba ra etsa bonnete ba hore dijo di tla di ka kgona hore di ka ananela bana kaofela. Sena e le mabapi a hore bana ba kgone ho fumana dijo kaofela hape ho fa bana dijo tse ka reng di ahammele kapo tsona dijo tsa hoseng.

Ha ne nka ho sepetlele nka qala hore ke eketse makoloi a ho lata batho. Ho ha ba kula hore ba kgone ho fumana ntlafatso hape. Ho phahamisa le ho etsa.

Dipeeletso ka di sebedisang ekaba hlabanang kapa ho sebedisa tsona di-condom-o ho thibela pelehi hore ngwana a ima ho feletsa thuto sekolong. Bana ba kgone ho tseba sena seo a ikenyang ka hare ho sona.

Decider hore na o kaya moo.

Batswadi tlameha a be le tsebo ka hore mosuwe ona a isang ngwana eo o na le o na le mangolo a hore a ka bollisa bana ebile tlameha hore a ripote ba etse tumellano ho re ngwana hae o tla bolokeha. Sena se ka thibela dintho tse ngata.

Ke ketsahalo ena e etsa hore ke ikutlwe ke tibisitse maikutlo. Ke utlwa bohloko hobane sena se kabe se kgonne ho thijelwa empa e le sepetlele se leng sona se sa batle ho sebetsa ka nako sena se ka ama haholo. Ke iphumana ke sebedisa ke patala clinic tsena tsa sejwalejwale.

Nka mo hlalosetsa ka bobatsi hore boemo ba HIV ha hona hore na mang ke poho haholo ha kae hore a mpe a ye ka tleliniking ho ya ho tokola ebile a fumane tumelo e hantle kapa yona meriana hore bophelo ba hae bo be hantle bophelo ba hae.

Nka ke ya ikutlwa ke se hantle moyeng hobane ke nahana hore makoloi ana a tleliniking tlameha a tshelwe mafura a lekaneng hore na ke hokae ke dula kae sena se ile sa ama haholo moyeng hoba re patala dikalafo ka ditjhelete tsa rona hore re kgone ho thuswa ke mmuso wa rona.

Ke nahana sena se ka bakwa le ke hore molekane e mong o tla kopana le molekane e mong le motho wa hae e mong wa kantle e bile ho sebedis kgohlopo ha kene pooneng ke sena ke sona se ka bakang hore tshwaetso e betere hara bona moo.

Mmuso o sa ha mmuso o sa kenye dithupello tse ntle sena ke sona Afrika o thusa maemo a ebile ha tjhelete ya mmuso e jewa ke batho ba sebetsang dipetlele ho fapana le ho kenya tshebetso e ntle. Sena se ka baka hore di theohe e le kannete.